Musi u tshi ṱoḓa u shandukisa rannda uri i ye kha doḽa u fanela u ya banngani wo fara basa kana phasipoto, huṅwe hune wa nga ya musi u tshi ṱoḓa u shandukisa rannda ya ya kha doḽa ndi vhukavha mabufho, ndi hune wa nga kona u shandukisa hone masheleni a tshi bva kha rannda uya kha doḽa wo fara basa kana phasipoto.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona uri Forex.

Nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea u tshimbila wo fara gwama ḽa masheleni u tshi dalela maṅwe mashango ngauri kha maṅwe mashango hu na vhugevhenga ho ḓi ṋeaho maanḓa na fhethu ho ḓalaho vhathu ho no nga vhukavha mabufho na hune ha ṋameliwa hone zwiendedzi. Hu vha hu songo tsireledzea musi wo fara tshelede, wo fara gwama ḽa tshelede, huṅwe tshelede i ya swika hune ya xela wa sala u si na thuso ngauri u vha u fhethu hune a u ḓivhi muthu. U vha u kha ḽiṅwe shango, u tshimbila wo fara gwama ḽa tshelede a zwo ngo tsireledzea. Ndi khwine u shumisa dzi khadi dza bannga u tshimbila wo fara tshelede a zwo ngo tsireledzea na khathihi.

Zwine muthu a fanela u zwi thanyela musi a tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe ndi u sedza uri masheleni e wa ṋewa ndi a vhukuma na, ngauri vha nga u ṋekedza masheleni ane a si a vhukuma. U sa fara gwama ḽa masheleni musi vhathu vha tshi khou zwi vhona ngauri magevhenga a nga ḓa a u homboka tshelede yau ye wa tou i shumela. Zwiṅwe futhi ndi u humbela zwiḽipi uri u kone u vhona zwe wa shandukisa, fhedzi u sa fara gwama ḽa masheleni u tshi khou tshimbila ndi zwa ndeme ngauri magevhenga o ḓala nahone vha nga u homboka tshelede yau nga u vha vhona wo fara gwama ḽa masheleni. U dzula wo sedza tshifhinga tshoṱhe.

Hune muthu a nga ya a shandukisa masheleni awe ndi banngani kana kha Forex kana hune a nga ya u shandukisa masheleni ndi vhukavhamabufho, ndi hone hune wa nga kona u shandukisa masheleni wo ṱuwa wo fara basa yau.

Bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha Forex, ndi Standard Bank, ABSA, FNB, Nedbank, Capitec.

Forex i kona u sikela vhathu mishumo kha vhathu vhane vha khou kundelwa mishumo vha ḓo kona u wana mishumo uri vha shume vha wane tshelede ya u kona u kunda miṱa yavho. I dovha hafhu ya thusa kha vhaendelamashango uri vha kone u shandukisa masheleni avho, vhaendelamashango vha ḓo kona u shandukisa masheleni avho sa tsumbo a tshi bva kha rannda a tshi ya kha dzi doḽa. I dovha hafhu ya tendela vhoramabindu na maṅwe mabindu mahulwane vha tshi renga na u rengisa zwithu kha maṅwe mashango nga u shandukisa masheleni. Forex ndi yavhuḓi kana ndi ya ndeme kha ikonomi ya vhoriṋe ngauri i ri thusa kha u shandukisa masheleni musi ri tshi ṱoḓa a tshi bva kha dzi rannda a tshi ya kha dzi doḽa.

Ndi tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha avho vha no ita Forex fhedzi masheleni o vhulungeya, ndi fanela u tsireledza masheleni anga nda wana nḓivho yo.

Mavemu ane a dzhia masheleni a vhathu a vha fha masheleni a sa shumi ndi nga a thanyela nga nḓila dzi tevhelaho, u sa ṱanganedza masheleni ano bva kha vhathu vhane a thi vha ḓivhi, ndi fanela u shandukisa masheleni fhethu ho tsireledzeaho hone ha vha banngani kana ofisini dza Forex kana hanefho hune vhathu vha nga shandukisa hone masheleni. Ndi fanela u sedza masheleni ane nda ṋewa one uri ndi a vhukuma na kana a si a vhukuma na. Ndi fanela u vha na zwishumiswa zwa u kona u sedza masheleni uri ndi masheleni ane a shuma na. Ndi fanela u sedza banngani u vhona uri masheleni anga a hone na na uri ndi tea u fhiwa zwiḽipi musi ndi tshi fhedza u shandukisa masheleni uri ndi kone u vhona uri zwa vhukuma ndo shandukisa na.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ḓiwane a khou vula akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino ngauri u vula bannga zwi thusa kha u vhulunga masheleni au, musi a banngani a vha o vhulungeya, o tsireledzea kha mavemu ngauri a hu na ane a ḓo kona u tswa masheleni, namusi khadi yo xela masheleni a ḓo vha a tshe o vhulungeya. Zwi dovha hafhu zwa thusa kha u vhulunga masheleni ngauri dziṅwe bannga dzi a fha nzwalelo, zwi thusa kha u ṱanganedza na u rumela tshelede u songo thoma wa takuwa wa ya fhethu ngauri u ya kona u shumisa luṱingo lwau u kona u rumela tshelede kha muthu wa dovha hafhu wa ṱanganedza masheleni kha bannga yau u songo thoma wa takuwa wa ya fhethu. U vha na bannga ndi zwa ndeme kha ḽifhasi ḽa zwino.

Arali ndo hangwa ṱhanziela ya tsumba vhudzulo ndi tshi khou ṱoḓa u thusiwa u vula akhaunthu ya bannga, ndi zwine, ndi nga ita ndi nga amba na vhashumi vha banngani zwavhuḓi ndo vhofholowa na nga ṱhonifho, nda vha ṱalutshedza uri ndo sia tsumba vhudzulo ya hune nda dzula hone uri ndi nga thusi na arali ndo sia tsumba vhudzulo. Ndi nga dovha hafhu nda vhudzisa arali ndi tshi nga kona u tou amba nga mulomo hune nda dzula hone kana nda thoma nda ya hayani nda ya nda dzhia ulwo luṅwalo nda dovha hafhu nda vhuya uri ndi wane thuso yo fanelaho uri ndi kone u vula akhaunthu ya banngani. Fhedzi ndi nga tou amba navho nda humbela u thusiwa ndi si na ulwo luṅwalo nda tou vha vhudza hune nda dzula hone.

U fanela u pfesesa milayo ine ya ḓa musi u tshi ṱoḓa u vulisa khadi ya tshi.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou ḓa dza fomo ya garaṱa ya tshikolodo, ndi u pfhesesa iyo fomo na u ṋanga garaṱa yo fanelaho. Zwe nda ita uri ndi kunde izwo ndo humbela muṅwe wa vhashumi henefho uri a nthuse u kona u nṱalutshedza iyo fomo na uri a nthuse u kona u ṋanga garaṱa yo fanelaho ya tshikolodo.

Ngeletshedzo ine nda nga ṋea muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u tou thoma, ndi uri u fanela u vhala fomo nga vhuronwane uri a kone u pfhesesa zwine zwa vha kha fomo na zwine zwa khou ṱoḓiwa, arali a sa pfesesi u fanela u humbela muṅwe wa vhashumi uri a muthuse kha u pfesesa iyo fomo. Musi zwi tshi ḓa kha u khetha garaṱa yo teaho u fanela u vhala nga vhuronwane, a vhona dzi nzwalelo na zwoṱhe zwine zwa vha hone arali a sa pfesesi a vhudzise kha vhashumi vha henefho vha ḓo kona u muthusa uri a kone u ḓivha uri fomo kana u khetha garaṱa yo teaho u zwi vhona nga nḓila ḓe. U vhudzisa vhathu vha vhashumi vha henengei ndi zwone zwa khwine zwine muthu anga zwi ita musi a tshi fiḽa iyo fomo.

U fanela u pfesesa ṱhoḓea dza garaṱa uri u a dzi swikelela na, dziṅwe dzi ṱoḓa vhane vha vha na miholo ya nṱha dziṅwe dza ṱoḓa vhane vha vha na miholo ya fhasi, u fanela u sedza dzi nzwalelo na zwiṅwe zwine wa nga wana kha idzo dzi garaṱa, u fanela hafhu u sedza uri wa lenga u badela vha ḓo u badelisa vhugai iḓo gonya nga vhugai. Tshine zwa vha zwa ndeme vhukuma kha nṋe ndi u kona u vhona uri u swikelela zwifhio, u ḓo dzhia heneyo garaṱa ine wa swikelela yone ngauri hu ḓovha na dziṅwe dzine a u dzi swikeleli. Ndi zwa ndeme u kona u vhona uri u kona u swikelela garaṱa i fhio uri u kone u dzhia yone zwi tshi yelana na muholo wawu une wa u wana.

Ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo ndo apuḽaya nga app yanga ya bannga. Ndo dzhena kha app yanga ya bannga nda ya kha dzi garaṱa nda ṋanga garaṱa ine nda khou ṱoḓa yone, nda kona u ḓadza fomo, nda dzhenisa mabambiri ane a kho ṱoḓea ane a vha basa, na ḽiṅwalo ḽa vhudzulo na mabambiri a mushumo ana ano sumbedza muholo wanga, nda kona u rumela fomo yanga ya u apuḽaya nda apuḽaya.

Muṅwe muthu a nga khetha u vhea tshelede kha akhaunthu ya u vhulunga masheleni tshifhinga tshoṱhe ngauri kha akhaunthu ya u vhulunga masheleni hu na nzwalelo dzine muthu a dzi wana musi a tshi khou shumisa akhaunthu ya u vhulunga masheleni, u a dovha hafhu a kona u ḓi langa kha kushumisele kwa masheleni uri masheleni a dovhe hafhu a vhe o vhulungea kha akhaunthu ya u vhulunga masheleni.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ya u vhulunga masheleni ine muthu u vhulunga masheleni lwa tshikhala tshilapfu, a dovha hafhu a vhea datumu ya uri masheleni awe u ḓo a ṱoḓa lini. A u koni u bvisa masheleni ayo kha akhaunthu. Masheleni au avha o vhulungeya zwa dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza uri muthu a vhulunge masheleni, u vha wo vhea datumu ya uri u ḓo ṱoḓa lini u bvisa ayo masheleni. U vha u tshi khou panga masheleni hanefhaḽa u tshi khou a vhulunga kha yeneyo akhaunthu.

Ee, ndi humbula uri mobile money i ya thusa vhathu u langa tshelede yavho khwiṋe ngauri mobile money ndi iṅwe nḓila ya u vhulunga tshelede kana masheleni uri avhe o tsireledzea zwi fhira musi wo vhea masheleni ayo hayani. Zwi dovha hafhu zwa fhungudza na vhugevhenga, zwo dovha hafhu zwa leluwa u rumela na u ṱanganedza masheleni kha vhathu. I dovha hafhu ya thusa kha mabindu maṱuku ngauri vha a kona u badela khayo mobaiḽi money u ya dovha hafhu ha kona u langa kushumisele kwa masheleni awu nga u vhona uri hu na vhugai na uri u khou shumisa vhugai. Mobile man i ya thusa vhathu kha u kona u langa masheleni avho khwiṋe.

Mushumo une nda vhona u tshi nga ita kha miṱa ndi uri i a kona u badela ṱhoḓea dzoṱhe dza mbulungo uri miṱa i sa vhe na mutsiko musi ho no vha na mbulungo, i dovha hafhu ya thuswa kha vhana musi vha tshi ya zwikoloni nga u badela zwoṱhe zwine zwa ṱoḓiwa zwine zwa nga u ṋamela vha tshi ya zwikoloni zwimba dzimbadelo dza tshikoloni. I dovha hafhu ya thusa uri miṱa i ise phanḓa na vhutshilo hu si na u tambula masheleni kana u tambula zwiḽiwa.

Musi ndi tshi vula akhaunthu ndo vhudziwa zwa uri ndi fanela u ḓa na masheleni ane nda a panga kha akhaunthu ya bannga musi ndi tshi thoma afho ndo vha ndi tshi ṱoḓa u divhesesa uri ndi masheleni a mini.

Zwine zwa nga itea arali nda nga badela loan nga u ṱavhanya vhukuma ndi uri ndi a kona u sumbedza vho nkolodaho uri ndi a fulufhedzea nahone ndi badela nga tshifhinga nga tshihaḓu, zwi dovha hafhu zwa thusa uri henefho he nda koloda hone masheleni arali ndi tshi ṱoḓa u koloda hafhu matshelo a vha nga ḓo vha na thaidzo nga uri ndi a fulufhedzea nahone ndi badela nga u ṱavhanya hu tshe na tshifhinga.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune nda vhea hone masheleni anga nda a vhulunga o tsireledzea, ndi a dovha hafhu nda kona u rumela muthu masheleni nga akhaunthu ya bannga kana nda ṱanganedza masheleni a no kho bva kha muṅwe muthu nga akhaunthu ya bannga. Ndi fhethu hune nda kona u vhulunga hone masheleni anga avha o vhulungea o tsireledzea.

Tshine vha nga tshi ita nga nḓila yo fhambanaho ndi uri muthu a kone u ḓi vulela akhaunthu yawe ya banngani a hayani hu si na uri a to takuwa a ye banngani u fanela u kona u to apuḽaya kana u vulisa akhaunthu henefho hayani o dzula fhasi.

Ndi nga ḓi pfha zwavhuḓi nga ha u hadzima tshelede nga uri ndi ḓo kona u badela heneo masheleni ane nda khou i koloda nga miṅwaha miṱanu, zwi ḓo nthusa uri ndi sa vhe na mutsiko wa uri ndi khou fanela u badela masheleni manzhi manzhi nga tshifhinga tshiṱuku arali hu miṅwaha minzhi ndi a kona u bvisa heneyo nga ṱhukhu nga ṱhukhu u vhuya u swika ndi tshi fhedza.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala vhukuma ndi uri nga ntha ha ayo masheleni ane nda khou i koloda ndi khou fanela u badela vhugai ya interest.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea khonani yanga musi a tshi humbula u hadzima tshelede ndi uri u fanela u dzhia tshelede ine a ḓo vhona uri u ḓo kona u i badela, a dovha hafhu a dzhia tshifhinga tshilapfhu tshine u ḓo kona u badela nga ṱhukhu nga ṱhukhu fhedzi u tea u vha a khou ḓivha uri hu na iṅwe ine ya vha interest ine a ḓo fanela u i badela nga heneyo miṅwaha kana miṅwedzi ine a ḓo dzhia u badela iyo tshelede.

Tshiṅwe tshithu tsho leluwaho tshine ndi nga muvhudza nga ha mobaiḽi money ndi uri mobile money ndi nḓila ya vhuḓi ya u kona u vhulunga masheleni ngauri yo tsireledzea tshelede i vha yo tsireledzea, zwi vha zwo fhungudza na vhugevhenga ahuna ane a ḓo dzhia tshelede arali i kha mobile money. U ya dovha hafhu wa kona u rumela na u ṱanganedza masheleni hu si na vhukonḓi.